Playlist-i ke ntho e sebedisang ke batho hore ba mamele mmino kapo ba shebe di-video. E sebetsa ka tsela ya hore o kgona ho hlopha pina e oe ratang, kapo o ngole lebitso la motho ae binang. Ha qeta e be o, oe kgetha mane e tla hlaha. Jwalo ka bo YouTube o kgona ho ngola pina le motho o, kapo motho ae binang e hlahise dintho kaofela.

Ho bohlokwa haholo hore re be le di Wi-Fi hotspot mona University hobane, Wi-Fi e thusa haholo dinthong tsa sekolo. Ho di-assignment tse re fuwang tsona re hloka hore re di ngwale, re batlisise ka dintho tse ngata, tseno di batla Wi-Fi. Jwale hoba hobeng teng ha di-W-Fi hotspot mona University ho tlo thusa bana ba bangata haholo ba e leng hore ho wa, ho wa hlokiwa ba hloleha le ko ithekela di-airtime kapo tsona di-data.

Seyalemoya se ile sa nthusa haholo hore ke fumane hore, di-application tsa sekolo di kwala neneng. Hobane nkabe e se ka seyalemoya, ba bua dintho tsa sekolo le dintho tse bohlokwa ho rona. Nkabe re sa tsebe hobane tsona di lemosa ntho tse bohlokwa haholo, jwalo ka ha ba kgona hore ba bue le ka hore dibasari di tswile, ho bulwa neng ho kwala neng.

Wi-Fi tse dingata haholo tsa dishopong, strateng kapo di-library, ke tse leng hore di refa nako. Hangata di o fa hora e lenngwe hore o kene, hore le batho ba bang ba latelang ba tlo kgona hore le bona ba kgona hore ba kene, ba kgone hore ba etse dintho tse ba hlokang hore ba di etse ka Wi-Fi. Feela ho na le tse ding tse sebetsang letshehare kaofela. O kgona hore o dule moo, ho tloha hoseng ho fihlella bosiu e sa o fe nako ya hore e o fa nako e tjena ho fihlella ho e tjena.

Motswalle wa ka ntho e ka o thusang hore o tswelle ka hare ho talente ena ya hao, ke hore o leke ho bula di-account tse tshwanang le bo Facebook, Tiktok le Instagram, eo e tlo etsetsa hore batho ba bangata ba kgone hore ba bone seo o se etsang. Ba kgone ho bona talente ya hao, ho be le batho ba tlo o latela, le ba tlo ho tshehetsa ho talente ena ya hao.

Hangata dishopong ha o bula kontraka efe kapa efe ya founu kapo ya data bundle, ba dula ba re ngodisa kapo ba re sign-isa kontraka e patalang insurance. Jwale, jwalo ka ha ke sa kgone ho patala. Nna ditokelo tsa ka ke ya di tseba, hobane ke ya tseba hore insurance ena e tlameha ba yona e qetang ho patala kgwedi tsa ka tse setseng. Jwale ke tla ba jwetsa hantle hore ha ke no e patala hobane ke ya hloleha, ha ke na mosebetsi ha ke na le ka tsela e ka e patalang ka yona.

Nna melaetsa e bohlokwa ke rata hore ke e thole, kapo ke e fumane ka SMS. Hobaneng SMS e etsa hore o thole melaetsa ka potlako ka yona nako eo, o ska o thola nako e se e fetile. Hobane molaetsa ha o thola ka email-e, ka nako tse ding ha oe shebe email-e ka nako eo, oe sheba se e le hore molaetsa ona o so fetile o bohlokwa. Jwale ho ba betere ha o thola, ba o mema hore o tle interview ba o romela SMS, hobane o tlo e bona o kgona hore o etse o tsamaye o ye Interview.